Ka ha baetapele ba batjha ba kgethilweng, dintho di ile tsa senyeha ha ba kena, hona ho bontsha hore motho o hloka hore a kgethe baetapele ba bang. Ho ntshwe bana ba keneng ha ha jwale hobane ke moo dintho di senyeha ntse ba le teng. Hona ho a bontsha hore ha ba etse mosebetsi o tswileng matsoho ka hoo ho a hlokahala hore re le batho re tjhentjhe mmuso, re kenye ketapele e ntjha.

Hore o kgone ho kena Wi-Fi ya setjhaba, o itlhokela phone ya hao e bohlale hore o kgone ho kena Wi-Fi ya setjhaba. Mme o be o le sebakeng seo o leng hore Wi-Fi e kgona ho fihlella mohaleng wa hao. Hore o kgone ho kena o tlameha hore o bule Wi-Fi mohaleng wa hao, mme o hokahanye mohala wa hao le Wi-Fi eo ya setjhaba.

Matsatsing ana data e a tura ebile ba bang ba rona ha ba kgone hore ba ka fihlella ho reka data. Nna ke bona hore mmuso o ka thusa setjhaba ka ho etsa dihokahanyo tsa Wi-Fi tse tholahalang hore setjhaba se mpe se ikele mono se ikgokahanye ho Wi-Fi, hore ba kgone ho kena marangrang ao a hlokang data. Hobane bongata ba batho ha ba kgone hore ba ka fihlella ditheko tsa data hobane e a tura ebile ha e kgone ho fihlelleha ha bonolo. Mme nengneng kgwedi e fihla e le hore motho ha a sa na data eo a e rekileng ha kgwedi e ne e qala. Empa ha marangrang a Wi-Fi a ka tholahala metseng le metsaneng ya rona ah-eh, ba bang ba bangata ba ka kgona hore ba thusehe.

Ha ke ke ye ke di shebe di-series, mme ha ke ile ka e rata series ke ye ke e ipoelletse. Mme mokgwa oo ke ipoelletsang ka ona ke hore ke kgutlele marangrang mo di-series di tholahalang teng, mme ke di download-e ke di download-ele founung ya ka, mme ho tswa ho mohala wa ka wa thekeng be ke di fetisetsa laptop-ong ya ka. Mme ka mokgwa oo ke kgona hore ke hokahanye laptop ya ka le television-e ya ka moo ke tla kgona hore ke bohe ditshwantsho tse kgolonyana.

Matla a pontsho a ama kgokahanyo ya Wi-Fi ka mokgwa o seng hantle. Hobane ha e se na matla Wi-Fi ha e kgone ho tshwara hantle mme kgokahanyo ya teng e tsamaya e baleha hobane ha e na matla. Ka mokgwa oo motho ha a batla ho kgokahanya le Wi-Fi, ha a tlo kgona hore a kgone hore a e sebedise ho ya ka moo a ba batlang ho e sebedisa ka teng hobane pontsho e tle be e se na matla.

Le letsatsi ke ye ke etse bonnete ba hore ke kena marangrang, mme ke hokahanya le Facebook kafo ke ihokahanye le Whatsapp. Letsatsi ha le dikele ke sa kena Whatsapp kafo ke sa kena o Facebook. Tse ding tsa dintho tse ke di etsang ka phone ya ka ya thekeng ke hore ke kene ke ihokahanye le Google. Hona haholo ha ke etsa mosebetsi wa ka wa University o mpatlang hore ke kene Google ke etse dipatlisiso ka tse ding tsa mosebetsi oo e leng hore ke tlameha ke o etse.

Ke ikutlwa ke sa thaba haholo hobane, router eo hore ke ntshe tjhelete e ngatangata ya hore ke e fumane, ne ke batla ho tlo e sebedisa. Jwale ka hoo, ke ikutlwa ke se thaba ebile ke se monate hohang ka taba ena.

Hore ke kgone ho boloka ditjeo tsa data le hore ke sebedise tjhelete e nyenyane hore ke reke data, ke sebedisa Voda App, eo kileng ka e download-a mme ka e download-ela mohaleng wa ka wa thekeng. Vodacom App enana ke e hokahantse le App ya ka ya banka. Ha ke reka data ka Voda App, ke kgona hore ke reke data ka diphahello tse tlase mme ke kgona hore ke boloke tjhelete. Mokgwa ona wa ho reka data o entse hore ke boloke tjhelete, mme ke seka reka data ka theko e hodimo.